Eyona nto ikhuselekileyo phakathi kweteksi nebhasi yibhasi ngoba iteksi ayikhuselekanga ngoba abakhweli baye bachaphazeleke zizinto ezenzeka kwimibutho yeeteksi. Ukuba bayalwa ababakhuphi abasebenzi ecaleni balwa abakhweli bengaphakathi kwezo teksi. Ibhasi bahleli bezisombulula iingxaki zabo, if ukuba abasebenzi beebhasi bayaqhankqalaza bayaxelelwa abasebenzi, abakhweli uba ibhasi azizubakho kuloo veki. Kodwa abasebenzi abakhweli abaqhubi beeteksi bona abayenzi loo nto bayakhwelisa abantu batsho abantu ke ngoku baphele bechaphazeleka kulo milo yabo. Ndingatsho ndithi akukhuselekanga ukukhwela iteksi kodwa ke abantu bayazikhwela.

Ibhasi enedekha ayikhuselekanga enedekha ezimbini ayikhuselekanga ngoba xa kusenzeka ingozi abantu ababasengozini baba banintsi. Abanye baphaa phezulu, abanye balapha ezantsi. Ngokokucinga kwam aba baphezulu baba sengozini enkulu ngoba bayakwazi ukuphuma ngeefestile bayacinezeleka. Aba bangezantsi ke ngoku bacinezelwe ngulo mgangatho unqumla ibhasi kabini kubekho umzantsi nomphezulu. Eyona bhasi endicinga uba ilungile mna yile inedekha enye and ayinamithwalo umkhulu kanjengowe ngowebhasi eneedekha. Le inabantu inelo nani eliqingqiweyo leya inelo nani liphindeke kabini kuneli inedekha eyi-one. Ngoku ke ayikhuselekanga ibhasi eneedekha ezimbini.

Into endingayenza xa ndinofumanisa ukuba ndishiye ikhadi lam lokhwela ibhasi kuba ndingumntu ke ohleli evuka kwangoko, ndifike ndihlale esitophini sebhasi ixesha elide, ndingaphindela ndiyolithatha endlini ndiphinde ndibuyele e-bus stop. Ngoba abakhweli abancedisi beebhasi abanintsi abayivumeli into yoba ukhwele ibhasi ungenalo itikiti izobaxoxisa emsebenzini kwaye izawubeka imisebenzi yabo emngciphekweni. Ke ngoku ukuba ndigweme into yoba kube kuthethwa ndingajika ndiyolithatha ikhadi lam lebhasi ndibuyele e-bus stop ndifike kwangexesha futhi ngoba ixesha ndingumntu okwaziyo ulibamba.

Xa ndinofumanisa ukuba akubhatalwa ebhasini into endingayenza kuba ngoku sekukho indlela yothenga ibhasi kwimfonomfono yakho ndingangena kwiindawo yamatikiti ebhasi ndithenge itikiti. Xa benayo laa ndlela yokuthenga amatikiti online. Ukuba abanayo ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele uba ndimtsha kule dolophi ndisafika bendingayazi bendingenalo ulwazi loba itikiti lebhasi liyathengwa akubhatalwa ngamali esesandleni. Ndingathetha naye ndimxelele ukuba andikhwelise ndizokwazi uba ndiyilungise le ngxaki yam kwanamhlanje andizuphinda ndikhwele ibhasi ngaphandle kwetikiti.

Ummelwane wam omtsha ndingamcebisa ukuba xa ndingaqale ndimcacisele ukuba ibhasi awubhatali ngemali uthenga itikiti eli uzothi ukhwele ngalo ke ngoku xa usiya edolophini. Kwaye ezinye iibhasi ziyakwazi ukuthengisela itikiti lenyanga ukuze umane ukhwela ezo ntsuku uzomana ukhwela ngazo. Kodwa ke ndingamxelela ukuba ibhasi ifika ngexesha elo xesha mhlawumbi kuthiwa ibhasi ifika ngo-eight, ngo-eight iyafika ibhasi ngo-nine kuthiwa iyahamba and ayilindi mntu. Uba isukile estophini iyahamba kwaye ndingamxelela ukuba ixesha lokuphuma edolophini lebhasi liba linye kwaye ibhasi ayilindi mntu xa ilixesha layo lophuma.

Ndingaziva imeko yam imbi kakhulu ngoba xa uyibekele ibhasi ifika ngo-seven xa iza kufika ngo-eight ithetha ukuba uzawuba leyithi ngoku emsebenzini. Kodwa ke ndingazama ukunyamezela ngoba itikiti lebhasi xa sowulithengile lenyanga awukwazi uba nayo enye imali yoba ukukhwele iteksi eleqayo. Kodwa ndingazama unxibelelana nabo ndibuze uba ingxaki iphi ndikwazi ke ngoku uba ndilinde into endiyaziyo uba izawufika nini.